Ke nahana ho nepahetse ho ba e thusa hore bana ba se ke ba utlwa bohloko ba se ba le baholo, mme letlalo la bana le phakisa le fola ha sa ntsane ba le banyane.

Kotsing e kileng ka e bona koloi di la tjhaisana ka pele. E ngwe e ne e tla ka tseleng e ngwe, e ngwe e tla ka tseleng e ngwe ha re tsebe ho etsahala jwang, ra bona se di kopane mme di phethoha. Batho ba ile ba lemala ba bang ba ile ba tswa, le e ngwe e ne e le van ba bang ba wela fatshe, hwa founela di-ambulance hwa founela maponesa. Batho bang ba leka ho thusa batho ba bang, e leng ntho e sa lokelang ho etsuha, mme ambulance ha e fihla ya nka batho ba itseng, ba bang ba thola se ba hlokahetse.

Mmuso o bua nnete hobane batho ba hodimo ba ja tjhelete tsa mmuso. Bakudi ba bangata dipetlele, empa ha ba thole thuso neng neng ba dula ditulong kapa fatshe letshehare kaofela ka nako eo ba ya kula ho thwe ho shota dibethe ka hara dipetlele. Batho ba bang bona ebile ha ba kgone ho thola thuso, o bona di-ambulance di eme di-garage-ng kapa di le ma habo batho ba kgannang di-ambulance ba sa thuse batho. Ha mokudi a founela ambulance o ema dihora hora a be a hlokahale a tsa emetse ambulance.

Ntho e ka hafolang nako e batho ba emang dipetleleng tsa mmuso, ke ha ba ka hira batho ba ithutetseng ho etsa mosebetsi oo. Ba hira manese le di-doctor tse lekaneng, batho ba admin ba tlohella ho sebedisa difono ka nako ya ho sebetsa. Haebe nako ya ho sebetsa e le ya ho sebetsa ba behe difounu hole le ho qoqa ba o behele ka thoko ho sebetsuwe.

Mora wa abuti wa ka o tlamo etsa dipatlisiso ka hore lebollo le molaong ke le feng. Ha a qeta a nke dipampiri a tsamaye tliliniking a ilo test-a, mme tliliniking ba mofe hore ba mo dumella hore a ye lebollong kapa tjhe, mme le batswadi ba hae ba tlameha hore ba ye police station ba lo etsa affidavit, ba sign hore ba dumella ngwana bona hore a ye lebollong leo, ba shebe le hore lebollong leo ho hlwekile ebile ba na le dintho tse ba loketseng hore ba ka di sebedisa for bana.

Lekeishene le ke dulang ho lona le fumane molemo o moholo, hobane nou tjena ha o sa hlokahala hore ba hire dikoloi hore ba ye ditliliniking ha ba ka kula hara masiu. Nou tjena se ba tseba fela hore ba ka kgona hore ba ikele tliliniking ba fumane thuso ho tsamauwe. Ho bohloko ha ka kang hara bosiu ha o ka kula, o bo tlameha hore o mathe o kope dikoloi tsa batho kapa o founele ambulence e tla fihla ka mora dihora tse ngata ngata ka nako eo o tsietsing.

Ee, ke tseba HIV ke lefu le fetang ha o etsa thobalano e sa bolokehang. Ke tseba tswekere, tswekere ke lefu la lefutso, le le o tshwarang haebe tswekere ya hao e le hodimo kapa e le tlase. Ke tseba lefu la high blood, ke tseba lefu la .

Ho kgothalletsa ho nwa dipidisi tsa hae hobane, ho nwa dipidisi ho hafola kokwanahloko, o etsa hore a be beterenyana hona le ha sanwe. Haebe a ka tswella pele a ska nwa dipidisi, o tlo ota a be mosesaane ebile o tla ya lefung ka mapele.

Keletso ya bona itshetlehile hore ke fumane pholo, ebile e nketse hore ke ikutlwe ke le betere haholo ka mora tahleho e ke boneng.

Ke tlo ba kgothaletsa hore ba reke meriana di-chemist-ing le dishopong tsa bophelo tse ngodisitsweng tse molaong, ba se ke ba reka meriana diterateng le ditsheng tse seng molaong, tse feila, tse sa lokang.

O lokela ho sebedisa metsi a letswai a fofo, ho hlapa leqeba la hao. O se ke wa sebedisa sesepa sefe kapa sefe, o se ke wa itlotsa ka dintho ebile o ska sebedisa di rata hodima leqeba lena hore le tle le fole ka pele.

Batswadi ha ba bona hore bana ba bona ba se ba itshwere ka mokgwa o itseng, ba tlameha hore ba ba kgothaletse ho lo sebedisa dithibela pelehi.

Ke bona e le ntho e ntle hobane batho ba bang ba hlekefetsa maqheku ha ba dutse le bona hae, jwale ntho e molemo ke hore ba ba ise mo leahe la maqheku hobane ba tlo thola tlhokomelo e betere ebile ha ba no hlekefetswa jwalo ka ha ba hlekefetswa matlong a bona.

Nka leka ho thusa batho ba kgonahalang hore ke ba thuse. Ba hlokang dingaka, nka founela dingaka hore di phakise di tle di tlo thusa.

Ba tlameha hore ba ele hloko ka diphethoho tse ding le tse ding tse etsahalang maphelong a bona, le ka dintho tse etsahalang tse sa tlwaelehang mmeleng ya bona. Ba tlameha hore ba nkele bophelo ba bona hloohong.

Mmuso o lokela ho qala ho hira basebetsi ba setjhaba ditliliniking. Taba ya hore mmuso ha o batle ka tjhelete ya bona kapa ho hira dinese, ho hlekefetsa setjhaba haholo.

Ke hanana le taba ena. Dipidisi tsena di hantle ha fela batho ba dinwa ka tsela e nepahetseng. Batho ba na le ho fetisa kapa ho ska nwe dipidisi tsena ka molao, ba dinwa mohlang ba ratang ha di se di sa ba sebeletse ba nahana hore dipidisi tsena ha di sebetse e leng se fosahetseng.

Nka hira basebetsi ba sebetsang ba dulang hona moo mahaeng a batsofe, mme ha e mong a tsamaya ho be le a salang, mme ke etse le di-camera, ke kenye di-camera tseo basebetsi ba tsebang ka tsona hore re bone hore basebetsi ba sebetsa ka nnete na.

Ho thefuleha mmele, mokgathala, ho senyeha ha letlalo, ho lahlehelwa ke meriri.

Motswalle ona wa ka o tlameha hore a nwe dipidisi tsa hae ka nepo, ka nako e tshwanang mme a ske a fetisa. A nto sebedisa kgohlopo haebe a tlo etsa thobalano.

Mohatsaka re tlameha hore re ye tliliniking re ile re lo test-a. Hona ho thusa hore re se ke ra ithola re kula dilemong tse tlang, re tlameha hore re be le bana. Re tlameha hore rehle re qalelle hona jwale hore re itekole re le babedi hore re tsebe re eme kae ka maphelo a rona, mme re ka itshireletsa jwang kapa ra qoba eng.

Thibela pelei ya sejwalejwale ke yona e sebetsang. Sekgalekgaleng batho ba ne ba thibela pelehi ka ho nwa ditlhare tsa kantle and hangata di ne di sa sebetse ho ba ba na le bana ba bangata haholo. Dithibela pelehi tsa matsatsing a kajeno dia sebetsa ebile e kgone ho theola sekgahla sa bana haebe o di sebedisa hantle, ho na le ya letsatsi le letsatsi, tsa dikgwedi, le tsa dilemo.

Ee, ke ntho e lokileng ho ba bana ke bona ba se ba nyollotse sekgahla sa ho ba le bana ba santsane ba le banyane, ho ba ruta ka thibela pelehi ho tla thusa ho theola sekgahla se nang ebile e tla etsa hore ba tlohelle ho ba baimana ba sa le banyane.

Banna ba Afrika Borwa, ba ka etsa dimmitini, ba etsa di-chart-e, ba ngola marangrang ka yona tsa bophelo ho tsebisa banna ba bang.

Ke tseba letsholo la banna la ho circumcise-a le reretswe bophelo bo botle ba bontate, ho thibela mafu e kang HIV and AIDS le a mang a mangata. Ba rutuwa bohlokwa ba ho cut-a ebile ba rutuwa bohlokwa ba ho sebedisa kgohlopo.

Nna jwalo ka mooki wa hao, kea o thusa hore o se ke wa ithola o ba le ngwana o mong, e mong a ntse a le monyane. Sethibela pelehi sena seo ke kgothalletsang sona, se na le dintle tsa hore o ke ke wa iphumana o imme ka pele ebile ha se fetele ngwaneng kapa ho lematsa ngwana. Ditlamorao sa sona fela ke hore, o ka ithola o nonne haholo ka mokgo o sa batleng neng neng madi a hao a ema tuu ha fela o sebedisa, ho batho ba bang madi a hao a tswa ho feta tekano.